Mokgwa wa go tlhaba go bolaya phoofolo le wa go ntsha dikumo, tshwanelo ya go dirisa go bona se re se tlhokang. Maikutlo a rotloetsang go tlhaba le go ntsha dikumo, tlhokego ya dijo, batho ba bantsi ba ikaega ka nama le dikumo tsa jaaka dijo tse di nang le protein-e. Two, tlhagafalo ya ikonomi, makgwebo a le mantsi a ikaega ka dikgomo, dinku, dipodi, le tse dingwe go dira madi. Three, bophelo jwa setso, mo ditsong dingwe, go tlhaba go amogelwa mme go amanngwa le meletlo kgotsa ditlwaelo.

Go ntsha matlalo a go na le ditlamorago tse dintsi tse di sa siamang. Sa ntlha, go ka dira gore di nyelele fa di bolawa mo bontsing. Sa bobedi, go tsenya tikologo ka go ferekanya botshelo jwa naga. Sa boraro, go tlola tshwanelo ya diphologolo go tshela.

Go beola diphologolo ka ntlha ya go di tlhokomela le go tokafatsa boleng jwa thulaganyo tsa temothuo. Beolo e thusa ka go boloka phepo ya nama, go kgothatsa kgolo e e nonofileng, go tlhokomela botsogo le go fepa sentle. Go beolwa diphologolo go ka bonala go le motlhofo, mme go tshwanetse go dirwa ka kelotlhoko go sa dirwe diphologolo botlhoko, go dirisiwa didiriswa tse di phepa le tse di senang bogale jo bo kotsi. Fa motho a na le bokgoni, go ka nna motlhofo, mme fa go se jalo go ka baka kotsi mo . Ka jalo, tshutiso le kitso ke tsa botlhokwa.

Balemirui ba tshwanetse go dira diteko tsa mmu le tsa dijalo go bona fa go na le ditsela kgotsa.

Dikotsi tse di tlwaelegileng ke go loma ke diboko, go loma ke dinyonyane, malwetse a , go gagaba ga malwetse, le go tshwarwa ke ditlhabi. Balemirui ba tlhokomela ka go emisa diphephetso, go dira diphekolo, le go sekaseka ka metlha.

Matamo a thusa ka go boloka metsi a a dirisitsweng go nosetsa dijalo, go nosa diphologolo, le go thusa fa go sena pula. A thusa balemirui gore ba seke ba tlhoka metsi mo diphologolong le mo dijalong. Ee, mo tikologong ya me go na le letamo le thusa balemirui ka go ba naya metsi a a lekaneng ngwaga yotlhe, bogolo jang mo nakong ya komana.

Tsela e matlalo a a ntshiwang ka yone e ama boleng jwa o ne, ka ntlha ya gore fa a sa ntshiwa sentle, a ka sengwa ke ditlhabi, dikgobalo, kgotsa matshwao a go se tlhokomele. Go diega ka morago ga go bolawa mekgwa e e siameng ya go boloka matlalo le gone go fokotsa boleng.

Ke ka tsaya dikgato tse di latelang go netefatsa gore ke a dirisa sentle le go tsweletsa kgwebo. Go tshela mmaraka o mo tseneletse ka go thoma papatso le thulaganyo ya delivery, go tlhoma ditheko tsa phokotso ka palo, go boloka mae ka tsela e e siameng, go dirisa mae a a seng a rekiswa ka dijo. Ka kakaretso, ke tla kopanya kgwebo e e atologileng, go batla mebaraka e mešwa le go oketsa boleng jwa mae.

Malome o tshwanetse go simolola kgwebo ya dikolobe. Tsela ya ntlha ke go rekisa nama ya dikolobe. Sa bobedi, o ka rekisa dikolobe di tshela. Sa boraro, o ka dira diruiwa tsa gagwe tsa go tsadisa. Sa bone, o ka dirisa ya tsone jaaka manyora.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, ditapole, onion, ditlhatsana, cabbage, carrots. Ka ntlha ya eng? Ka gonne di nna le motlhofo go di lema, di felela mo di reseping tse di farologaneng, di na le melemo ya boitekanelo, di sa senyega ka bonako fa di bolokilwe sentle. Ke ka moo di leng botlhokwa mo matshelong a batho mo lefatsheng lotlhe.